Cha, ukusebenzisa inkundla yemali yeselula phecelezi, i-cellphone banking. Ngicabanga ukuthi kungayimpumelelo kumina kungayimpumuzo ngoba kuyashesha futhi kuphephile.

Cha, into nje engingayenza ukuthi hhayi, ngingaliyeka angeke ngikwazi ukulithatha ngoba phela ekulithatheni kwami i-credit card le kusho ukuthi ngizobe ngiy'fake ey'kweletini ey'ngenasidingo. Ngakho-ke into engingayenza nje kule simo ukuthi ngingavele ngingasithathi lesi sikweletu ngoba phela ukusithatha kwami amanani enzalo aphezulu. Ngakho-ke kuzofana nokuthi ngiy'mbela nje umgodi ngiphila.

Uyabona-ke uma ngabe kuza, ngakwimshwalense, umngani wami into engingafike nje ngimuyale ngayo ukuthi kunezimo la khona ocabanga ukuthi umshwalense awubalulekile. Uthole ukuthi la bantu abawukhokhayo ubona engathi bayadlala ngemali kodwa uyabona uma sekufike isimo la khona ekuthiwa sekudlule ilunga lomndeni okanye ilunga elisondelene nawe ila uyobona khona ukubaluleka komshwayelensi. Ngoba ngicabanga ukuthi imshwalense eminingi ayikhokhe ngaphezu kwa-two hundred. Uma ngabe kuwukuthi ubiza kakhulu, kuyaye kube u-three hundred. Ngakho-ke leyo mali leyo akuyona imali ekungathiwa usungaze ukhale ukuyikhipha mngani wami ngoba leyo mali leyo yenze usizo olukhulu uma ngabe ususenkingeni udlulelwe yilunga lomndeni ngoba iyona ekusizayo, uma ngabe ungenayo umshwalense kade usushonelwe iy'ndleko ziba phezulu.

Cha, iy'nyathelo okumele ay'thathe ukuthi kumele ahambe aye kwa-Labour aye ngaphakathi afike achaze isimo sakhe, bese emva kwalokho-ke bazobe sebemlungisela iyona ndlela engicabanga ukuthi ilula kakhulu ukuthi engayenza ukuthi nje ashone kwa-Labour afike lapho achaze isimo sakhe bazobheka nabo kulezi cwepheshe zabo bebone ukuthi mhlawumbe kube nephutha lapho nalapho bese bayalungisa.

Ngicabanga ukuthi ukuthumela imali usebenzisa i-digital platform ukuthumelela othandiweyo wakho emakhaya iyona ndlela ebalulekile futhi enokuphepha kunokuphathisa imali, cha, hhayi, lokhu impela kokuyithumela ngokwenza o-cellphone bani banking, lokhu ukusebenzisa amabhange umuntu aphinde ayoyikhipha e-Shoprite, ikona lokho engicabanga ukuthi kuphephile futhi ikona ekumele ngabe kuyasetshenziswa uma uthumelele abantu basemakhaya.

Ngicabanga ukuthi-ke iy'nselelo nje ezey'ngqinamba engingabhekana nazo ukuthi kwesinye isikhathi ungathola ukuthi ngithi ngifuna mazisi yabo, eyi, ngithole ukuthi kwesinye isikhathi abantu bathi, hheyi, usufuna ukusibulala, usufuna ukuyo-claim-a ngathi. So, ngakho-ke ngicabanga ukuthi uma ngingahlala nabo phansi, ngibabonise ukubaluleka komshwalensi bangakubona lokho ngoba into engingayenza nje ukuthi kumele bazi ukuthi akekho umuntu ophila ingunaphakade. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi uma ngabe ungasekho kuyomele sikhiphe iy'mali, ngakho-ke asiqale ukubhekelela kusemanje ngoba isuke incane mali oyikhokhayo emshwalensini kunokuthi uyikhokhele umuntu osethule ongasekho ekade engenayo umshwalense.

Eyi yabona nje, ngicabanga ukuthi njengoba nje ngifuna ukungena kule fixed deposit, ingoba ngifisa ngempela ukuthi ngakhe, ngakhe umuzi wakithi. Ngakho-ke le mali le ngicathi inzalo yayo uma ngabe isiphuma emva kwaleso sikhathi ngiyokwazi ukwakha ngayo, eyi, kodwa-ke phela kuyinkinga ngoba kwesinye isikhathi ngingavelelwa umuga okanye uthole ukuthi kunesizathu impela esidinga ukuthi ngikhiphe imali manje, manje uyabona njengoba usuchaza nje ukuthi uma ngiyikhipha ngaphambi kwesikhathi, kuyoba nenhlawulo ngempela enkulu, eyi, kuyinkinga-ke kwakona lokho ngoba phela sihamba sihambe sibe ney'nkinga ey'dingayo imali le esiyibekile. Ingakho-ke ngikubona kunzima kakhulu.

Engisuke ngadideka uma ngabe kukhona la kuvela amanye amagama engingawazi-ke manje kulo mshwalense lona ngisabathe ngiyagcwalisa manje kwesinye isikhathi umuntu uyoze egcwalise uvume la ebekungamele uvume khona uphike la okumele uphike khona, eyi kunzima kakhulu impela eyi, ukugcwalisa umshwalense manje amagama amanye uma ungawazi, hhayi, kuyinkinga kakhulu, kunzima impela kunzima. Ngibe nje sengigcwalisa, kodwa-ke angeneme kahle emoyeni ngoba kwesinye isikhathi uyothola ukuthi bengivumba kungafanele okanye bengiphika kungafanele.